Izinkinga zezilimu singakwazi ukuthi sibhekane nazo ngokuthi sikwazi ukuthi la sihamba khona noma iy'ndawo esiy'hambayo, uma ngabe kubhalwe ngesiNgisi, kuphinde kube khona okubhaliwe futhi nangesiZulu phecelezi ukutolika .

Ubuchwepheshe be-technology kuyiguqule kakhulu indlela amaZulu asemadolobheni ahlale exhumene ngawo ngezimpande zawo, ngoba siyakwazi ukuthi noma ngabe kuthiwa awsanazo iy'hlobo ezisemakhaya kodwa mawufuna ukuzikhumbuza ngamasiko akho, uyakwazi ukuthi ungene ohlelweni ole-inthanethi okwazi ukubheka yonke into mayelana namasiko akho.

Lo mcimbi wokuthandaza kanye nokwethiwa kwegama ingane ubaluleke kakhulu kubantu abakholwayo. Lobo bujwayele ukubizwa ukuthi ukubhabhadiswa. Kusuke kwenzelwa impilo yengane ukuthi ingane ikhule kahle, futhi imazi uNkulunkulu.

Iy'ndaba zobulili ziyakwazi ukuthi zishintshe kulaba abasemadolobheni, ngoba bathanda izinto kakhulu kanti basuke bebona nabanye abaphila lezo mpilo lezo abahlala emadolobheni, behalele nabo bebona ngazathi kuyinto elungile, kanti labo abahlala emakhaya bayahlonipha kakhulu amasiko abo esiZulu ngoba kusuke kuyindlela abakhuliswe ngayo, belandela nawo umthetho lo wesiZulu.

Ngingabhekana ngokuthi kubanjiswane kanye nomphakathi. Uma ngabe kudingeka imali, kuhambe kucelwa wonke umuntu ukuba anikele emphakathini. Ngale ndlela lena kungakwazi ukuthi kuphumelele.

Imvunulo yami yesintu ibaluleke kakhulu, ngoba iyona evezayo ukuthi-ke ungumZulu, futhi uyaziqhenya ngokuba wumZulu. Kanti futhi kuyasiza nanokuthi ufundise iy'ngane zisencane ngemvunulo yazo ukuze ngelinye ilanga zizoziqhenya ngokuthi zibe ile nhlobo yabantu abayiyona.

Lo mkhuba wokukhulisa ingane yomfana iyiswa ebudodeni ungaba muhle kakhulu mangaba abantu bengawujwayela. Futhi wenziwe kube umcimbi omkhulu kubizwe nabanye abantu basemphakathini ukuze bezobona ukuthi le nto le eyenziwayo yinhle, futhi kufuneka iqhubeke yenziwe .

Umcimbi wezangoma ujwayele ukuthi kube umcimbi omkhulu, kumenywe izangoma, lapho kusuke kugida zigida izangoma zivunulile, ziziqhenya, zizigqaja futhi nangobungoma bazo.

Indima ekumele ngabe idlalwa womama, noma amakhosikazi emindenini yabo ukuthi agcine ikhaya lifudumele, agcine umuzi uhlanzekile, benakekele iy'ngane, benakekele kanye nabayeni babo.

Bahlangana ngokuthi benze umcimbi omncane lapho kuzobizwa khona imindeni, kuyilapho khona okwazi okufika khona sekuqanjwa nengane igama layo. Leyo mcimbi leyo ibaluleke kakhulu ukuthi-ke beyenze, ngoba futhi akugcini ngokuthi kusuke kumayelana nengane kodwa nemindeni ithola ithuba lokuthi ihlanganyele ndawonye, kujabule kubungazwe, kubungazwe ilunga elisha lomndeni.

Mangabe umndeni wami kungathiwa uyangikhethela umuntu engizoshada naye, ngicabanga ukuthi kumele ngibe nelungelo lokunqaba ngoba, akusizi ukuthi ngenze into ngoba nakhu ngithi ngijabulisa bona, ekubeni ngizothi mangabe sengishadile, ngingajabuli mina. Kumele ngizicabange mina kuqala ukuthi ngizojabula yini? Kucabange mina kuqala nenjabulo yami. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi ngibe nelungelo lokuthi ngizikhethele. khona

UManqoba, njengoba engicela ukuthi ngimudizayinele ingubo yakhe entsha yokuhloba njengoba ezoba nosiko, lokusuka esigabeni sobufana eya kwesobudoda. Ngingamudizayinela ibhulukwe elikhakhi umbala, bese kuba nombala oyingwe, umbala obovu, nombala ohlaza. Lokho incazelo yaleyo mbala ingoba imbala yesiko lethu njengoba samaZulu. Bese ngimgqokisa nesikibha sengwe. Loko kuzobe kuchaza ukuthi uwumZulu, ngiphinde ngimgqokise nomqhele, okhandiwe ngesikhumba.